Miganga yi nga tirhisana ngopfu ku tirhisa vurimi tanihi xitirhisiwa xo nyika matimba eka eka ikhonomi ya yona vurimi i xirho lexikulu lexi endlaka leswaku vanhu va kota ku ti ku ti hlayisa ku endla mbala naswona ku tumbuluxa mintirho loko miganga yi hlanganisa matimba va nga endla mintlawa ya vurimi lawa varimi va nga ta tirhisana va avelana vutivi switirhisiwa na tindlela to antswisa ntshovelo ku tirhisa masimu lama nga tirhisiwiki swi nga pfuna ku kurisa mihandzu ku byala mavele ku rima swin'wana leswi nga xavisiwaka e makete leswi endlaka leswaku va na ku humesa ka swakudya ngopfu ku tlhela ku va nkoka ku dyondzisa varimi hi ndlela yo tirhisa thekinoloji ya manguva lawa leswaku va kota ku rima hi ndlela yo olova naswona ya vona ntswalo miganga yi nga tlhela yi tumbuluxa tindhawu to lunghisa swakudya ku fana no paka ku fayila ni ku lunghisa masi.

Ndlela ya kahle leyi fambelanaka na rihanyo lerinene ro senga swiharhi i ya nkoka hikuva yi pfuna van'wamapurasi ku hlayisa swiharhi swa vona swi ri karhi swi ya hanya kahle naswona swi humesa masi ya nkoka ndlela leyi katsa ku basisa ndhawu yo senga ku hlantswa mavoko ni switirhisiwa nkarhi hinkwawo ku kambela swiharhi leswaku swi nga khomiwi hi mavabyi ku senga hi ndlela yo rhula ni ku sivela ku vaviseka ka mabhele ku tlhela ku va na nkoka ku nyika swiharhi swakudya swo pfuna miri ni mati yo tenga loko swilo leswi landzeleriwa swiharhi swi tshama swi hanyile swi humesa masi yo tala lama baseke ka naswona lama ya nga xavisiwaka emakete hi ntsengo wo antswa leswi pfuna leswaku ntirho wa wa purasi wu famba kahle ku va ni ntshovelo lowunene naswona purasi ri kula.

Van'wamapurasi lavatsongo va langutane swihinga swo tala leswi endlaka ntirho wa vona wu tika swona swihinga leswi katsaka ku pfumaleka switirhisiwa swa nkoka swo fana ni swirho swo rima swo chelata ni swa ku senga ku cinca ka maxelo na wona xin'wana xa swihinga hikuva timpfula ta hela naswona ku pfumala ka mati swi vanga ku faka swimila ni swiharhi van'wamapurasi van'wamapurasi lavatsongo va tlhela va tikeriwa hi ku kuma mali yo sungula ku sungula ku tirhisa tipurasi ta vona ku tlula kwalaho wo tala va pfumaleka vutivi bya thekinoloji ya sweswinyana naswona va tikeriwa ku ya e makete ku xavisa leswi va swi humesaka.

Eka masiku lama hi hanyaka ka wona ku tirha navusiku swi nga vangela nghozi swinene hikuva vugevenga na vukhamba byi tele ngopfu kambe xana loko ku endliwa leswaku vuhlayiseki bya vatirhi va le mapurasini byi tekeriwa enhlokweni hikuva na varindzi na ku vona leswaku rihanyo ra vona ri ya ri va ri lerinene swi nga tisa mbuyelo wa kahle epurasini hi nga vona ku ku engetela ka ntshovelo hikuva vatirhi va ta va va tirha navusiku laha va nga hlaseriwiki hi dyambu leswi swi nga endla na swaku e mintirho yo tala yi hatla yi endliwa hi ku va ninhlekani e dyambu ro tikisela vatirhi.

Loko ndzi ri mukamberi wa mfumo loyi a endzelaka purasi ndzi ta languta swilo leswi landzelaka ku tirhisa leswaku vatirhi va le mapurasini va na swiyimo swa vutshamo ndzi nga languta ku hlayisa rihanyo ra vatirhi ku tsundzuka ku hlantswa mavoko ni switirhisiwa ku tirha hindlela yo rhula na ku khoma swiharhi hi ndlela yo tikela mavabyi ku lava leswaku vatirhi vatirha ehandle ka swilo leswi nga ni vuntswano ku nyika mintirho ya karhi nkarhi wo tika ku ku naswona ndzi nga nyika mafambiselo ya vuhlayiseki leswi nga katsa ku hlanganisa vuhlayiseki lebyi fikelekeke ku ringanisela mitshami ya vatirhi na mikateko leyi.

I nkarhi wa dyandza leri ku ri van'wamapurasi va nga ya emahlweni va cheleta swibyariwa swa vona handle ko ti tshika hi ku cheleta ku loku toloveleke hi ku tirhisa ndlela yo hlawuleka ni thekinoloji yo antswa leswi nga katsa ku tirhisa thekinoloji ya manguva lawa vamapurasi va nga tirhisa thekinoloji leyi vuriwaka agri processing ku cheleta swibyariwa ku tirhisa switirhisiwa swo lulama ku tlhela masi ku fa ku famba na switirhisiwa swa no swo katsa masi na ku tirhisa ku tirhisiwa switirhisiwa swa dijitali ku katsa masimu lava endlaka ku tirha masi ku langutana maxelo eka .

Mfumo wu nga endla swilo swo tala ku antswa ku nghenelela ka vavasati ka vurimi leswi katsaka ku pfuna vavasati ku kuma switirhisiwa ni mali mfumo wu nga nyika vavasati madyambu yo endla vurimi ku hundzula mintirho ya vurimi yi va yo kurhula ku hlanganisa switirhisiwa swa vuntswano ni ku va pfuna ku xava switirhisiwa leswi va swi lavaka ku hlayisa mindzavelo ya vavasati hi ku nyika mali ya ku sungula vurimi.

Vurimi lebyitsongo byo hoxa xandla byi hoxa xandla swinene eka nsirhelelo wa swakudya eka tindhawu leti ngopfungopfu eka miganga ya le makaya eAfrika-Dzonga leswi katsaka ku engetela ku humesa ka swakudya vurimi lebyitsongo byi kahle hikuva na byi pfuna ku hlayisa nsirhelelo wa swakudya eka muganga ku rima masimu man'wanyana ya timbewu mavele tlhelo ni swiharhi swi endla leswaku ku va na swakudya swa kahle leswi humesaka ku va na vutomi byi antswa byi sirhelela vanhu eka ntshikelelo wo kala mali hikuva vurimi lebyitsongo byi tisa swakudya emimitini yo tala.

Ku hi nguva ya ku kula ka swimilana n'wamapurasi a nga hlangana na makhombo yo hambanahambana lama nga khumbaka ntshovelo la wu ya katsa swikokovi swo fana ni ma tuva timbangu ni switsotswana swi nga onha swimilana hi ku dya matsavu mihandzu kumbe timitsu leswi endlaka leswaku mbewu yi fa mavabyi ya swimilana lama nga hlasela swimilana yo fana na ti fungal infection na va bacterial blide kumbe ti virus leswi hungutaka ntirho wa mbewu kumbe ku yirisa ntshovelo maxelo yo biha ku pfumaleka ka mpfula na ku cinca ngopfu ka dyambu ku tshuka ngopfu kahle kahle ka dyambu swi nga vangela leswaku swimilana swi fa.

Switirhisiwa swa thekinoloji tanihi timhaka ta irrigation system na switirhisiwa swo tshovela swi endla ntirho wu olova wu ti tshege hi nkarhi naswona swi humesa swin'wanyana byo tala hi nkarhi wo komisa hi thekinoloji ya manguva lawa van'wamapurasi va nga tirhisa swidzidziharisi swo karhi lowu fanaka na swaku byo lwisana ni swikulu leswi endlaka leswaku swimila swi siveriwa na swona swi kula kahle van'wamapurasi va nga tirhisa ti smartphone thelevhixini kumbe radio ku dyondza hi timhaka ta vurimi ku va na vuxokoxoko bya maxelo kumbe ku dyondza leswaku va rima njhani hi ndlela ya xikimi.

Ku akiwa tindhawu to lulama ta ntirho leti nga na swihangalasi swa moya ni ndzilo wa siku hinkwaro leswaku vatirhi va kota ku tirha va nga pfulunganyeka hi ku hisa kumbe ku titimela swinene ku va ni mati yo tenga lama kumekaka erivaleni ra ntirho siku hinkwaro swi pfuna ku sivela ku xava hi dyandza kumbe ku va ni marhambu urhunga hi nkarhi wa ku titimela mfumo kumbe n'wamapurasi a fanele a pfuna vatirhi swiambalo swa ntirho leswi faneleke swo ku fana ni ti overall ti glove ti boot na jacket loko ku titimela.

Swakudya leswi nga emathinini swi nga va na rihanyo kambe a swi fani hi ku helela na swakudya leswintshwa leswi titshege hi muxaka wa swakudya ndlela leyi swi khiweke ha yona ni leswi engeteriweke eka swona swakudya swo fana ni timbewu ma hiwu kumbe tinyawa loko swi khiwa kahle swi nga tshama swi ri na ti nutrients to fana ni fiber na ma kasi swin'wana swo fana ni mi chayela ya mihandzu swi nga lahlekeriwa hi ti vitamin a na c hi nkarhi wa ku swekiwa ni ku khiwa swakudya leswi nga emathinini swi tolovelekeke ku engeteriwa munyu mafutha yo tala kumbe preservatives leswaku swi tshama nkarhi wo leha leswi nga vanga swiphiqo swa rihanyo loko swi dyiwa ngopfu tanihi ku tlakuka ka pressure mimpimanyeto ya mbilu.

Ndzi nga kambisisa leswaku ntirho wu katsa yini nkarhi wa wa ntirho hi wu yini leswaku wu va wu lava matimba ya ndlela yi u fanele u tiva leswaku ndzi ta tirha hi ku hisa hi hi rivilo ro karhi kumbe hi nkarhi wihi wa siku ndzi nga tiyisisa leswaku muholo wo ringanela ntirho lowu endliwaka naswona ku na swipfuno swihi ku fana na ndhawu yo etlela swakudya kumbe mpfuno wa rihanyo ma xin'wana xilo xi nga ta xi kambisisa leswaku ndhawu ya purasi yi hlayisekile ku tshama na ku tirha eka yona ku na mati yo tenga ndhawu yo etlela yi sirheleleke ni leswaku va na vuhlayiseki byo lwisana ni swidzidziharisi.

Ku phamela tinguluve masalela i mhaka ya kahle swinene kambe yi na switandzhaku swo hambanahambana kumbe makhombo leswi swi katsa mavabyi masalela ya swakudya yo fana ni nyama leyi nga swekiwa kahle kumbe swakudya leswi onhakeke swi nga tisa mavabyi yo fana na African Swine Fever leyi nga dlayaka tinguluve hi ku hatlisa swakudya leswi nga ta swi thyakeke swi nga khumba rihanyo ra tinguluve swi endla leswaku ti nga kuli kahle kumbe ti fa masalela ya le kaya a ma fani ni ni swakudya swa ntumbuluko swa swiharhi swi ya nga va ya na munyu lowu tlakulekeke ku mafutha yo tala kumbe ku pfumala ti vitamin leti lavekaka eka miri wa tinguluve leswi nga vanga ti khomeko ta rihanyo ku nga malnutrition.

E swipfuno swo xavisa mihandzu leyi omisiweke i ku swi tshama nkarhi wo leha swi hunguta na ku lahlekeriwa swi endla leswaku makete ya le kule yi pfuleka hi ku xavisa mihandzu leyi omisiweke naswona swi engetela nxavo wa nchumu kambe leswo biha hi leswi switirhisiwa swi lava switirhisiwa swo tala ni mali yo sungula ku laveka ti nutrients ta lahleka loku omisa e mihandzu makete ya nkoka yi lava ku tirhisiwa kahle hi ku loko u nga langutisi u nga lahlekeriwa hi mali hikuva makete yo tala yi xava ntsena mihandzu ya fresh.

E minongonoko leyi kongomisiweke eka nsirhelelo wa swakudya eAfrika- Dzonga i minongonoko leyi fanaka na Zero Hunger hi leyi pfunaka vaakatiko hi ku va nyika swakudya leswaku ku nga vi na nkayivelo wa swakudya emimitini yin'wanyana yi kumeka eswikolweni yin'wana yi kumeka ka ti-NGO.

Kokwana loko mo ndzi nyika nsimu leyi mi tshika ku yi xavisa ndzi nga ti nga ti nga ti hanyisa hi yona ma yi vona i nsimu leyi yi nga hundzuka i nsimu leyi hi byala ku swilo matsavu na mihandzu hi xavisa hi kumaka mali leswi nga hluvukisa e ndyangu wa ka hina na n'wina mi nga kuma mali hi ku hi vurimi lebyi nga ta endleka le nsin'wini leyi.

Tihomu ti dlayiwa eka migingiriko yini na yini kumbe mintirho yihi na yihi laha Afrika-Dzonga ko tala hi vona tihomu ti dlayiwa loko ku ri na minkosi ku ri na mitlangu ku ri na micato naswona vanhu lava faneleke va dlaya e tihomu leti i vanhu va xinuna.

Mintlhontlho leyi vanhu va nga langutanaka na yona loko va fambisa ntanga wa vaaki i mintlhlonthlo yo fana na ku vaaki lava taka entangeni lowu wa thyakisa ntanga vuyivi ku kayivela ka mati na gezi ku kayivela ka swakudya leswi i mintlhontlho leyi nga ta endla leswaku e mafambiselo ya vona ya tika wu nga vi na mafambelo ya kahle kumbe mafambiselo ya kahle eka ntanga lowu wa vaaki.

Maendlelo ya ndhavuko ya vurimi hi swin'wanyani ya swilo leswi vanhu va khale a va kota ku ti hanyisa hi swona leswi swi i swilo swa nkoka eka ndhavuko wa hina tanihi vatsonga hi fanekele hi vona leswaku e maendlelo lama ya nga hi kumbe i nga ma rivali hi ku hi swona leswi endlaka hi vitaniwa Vatsonga hi ku ya hi ndhavuko lowu na vurimi lebyi nga kona leswi i swin'wana leswi vanhu va nga ti endlelaka ku ti tsundzuxa hi mahanyelo ya vanhu va khale na leswi vakokwani wa kokwana wa hina a va hanyisa swona.

Loko van'wamapurasi va cincela eka tindlela ta vurimi leti nga onhaki ntumbuluko swi ta khumba vuhumelerisi bya swakudya na mixavo hi ndlela ya kahle hikuva misava ya vona yi ta tshama nkarhi wo leha va kota ku rima nkarhi wo leha va kota ku humesa matsavu na mihandzu leyi kuleke swinene leyo nandziha naswona leswi ta endla leswaku u nga vi na nkarhi laha loko va rima e mihandzu na matsavu ya vona yi nga kuli hi ku loko va tirhisa tindlela to ka ti nga leti onhaka ntumbuluko ti swi endla leswaku loko va ya va byala swilo swi nga ha kuli swi nga ha nandzihi ku fana na khale.

E swirhapa swa le henhla ka lwangu swi sungula ku duma emadorobeni hikuva swi kombisa tindhawu tin'wanyana laha vanhu vo duma swinene kumbe laha vanhu va khale a va va nga lahliwa kona leswi swi endla leswaku ku va na leswi hi swivitanaka ti-historical sides leswi swi endla leswaku vanhu van'wana va teka va endla tindhawu leti ku va tindhawu leti va tiselaka mali hikuva vaakatiko va ta va ta vona tindhawu leti laha ku nga na swirhapa leswi nga le henhla ka malwangu.

Loko ku ri na mpfula leyikulu leyi taka leswaku ni nga hlanganeriwi hi ku tikeriwa loko ni onhakeriwa emabindzwini ndzi nga endla leswaku eka vurimi bya mina swifuwo swa mina swi va eka ndhawu leyi swi nga ta ka swi nga nweli naswona laha swi nga ta kuma swakudya swi nga ta tshama swi sirhelelekile ndzi nga endla leswaku swibyariwa swa mehe ku va na ndhawu laha mati ya kotaku ku famba leswaku swi nga affecti-iwi ngopfu kumbe swi tikeriwa ngopfu hi ku hi mhaka mpfula leyi nga ta na.

E mhaka yo switirhisiwa swa le mapurasini swi durha yi dlaya mabindzu ya va ya vurimi ya van'wamapurasi lavatsongo hikuva vo tala van'wamapurasi lavatsongo va sungula mapurasi ya vona va nga ri na mali yo ringanela ku yisa bindzu ra wena emahlweni leswi endla leswaku loko va fanekele va xava switirhisiwa swo swa le mapurasini swi leswi durhaka va tsandzeka ku fikelela swilo leswi va swi lavaka hikokwalaho ka nxavo wa swona lowu durhaka.

Leswi ndzi vona swi nga ri kahle hi ku hi ndlela yin'wanyana swi tekela e vanhu lava va misava leyi kumbe ku nga ya vona misava leyi e ti ti-rights ta vona hi ku va hetele va nga ha vi na misava hi ku vanhu va teka misava leyi va lava ku ta endla nhluvuko wa le madorobeni.

Loko ndzi ri muendli wa tipholisi leswi a ndzi ta swi endla leswaku swi ringanela eka ku kurisa madoroba na ku sirhelela misava ya vurimi a ndzi ta endla leswaku madoroba i ya tindhawini laha ku nga rimekiki naswona laha ku rimekaka ku tshama ku ri ndhawu ya vurimi ntsena.

Vurimi lebyitsongo byi endla leswaku e vutivi lebyi nga kona timhaka ta ku rima ta switirhisiwa ta swilo leswi fanekele swi byariwa ta ku hlayisiwa ka swifuwo byi tlulela eka tinxaka tin'wanyana hi ku loko vanhu va rima e emapurasi kumbe vurimi lebyitsongo byi kotisa ku vanhu va kota ku ta vona leswi van'wana va swi endlaka ni naswona vutivi byo hundziseriwa eka tinxaka tin'wanyana va dyondzisana hi swa vurimi.

Loko nxavo wa mbewu wu tlakuka leswi endla leswaku e varimi kumbe van'wamapurasi lavatsongo va nga koti ku fikelela eka ku xava timbewu leswi swi endla leswaku e vurimi byi ya hansi hikuva vanhu vo tala va va va tsandzeka ku xava mbewu leswi swi vulaka swa ku swibyariwa swi swi va swi nga ri kona mabindzu ya vona ya ya hansi va lahlekeriwa ngopfu.

E tikhemikhali to dlaya switsongwatsongwana ti sirhelela e swibyariwa swa vona ehenhleni ka mavabyi kumbe switsongwatsongwana leswi endla leswaku swibyariwa swa vona swi swi fa leswi swi pfuna van'wamapurasi leswaku va kota ku va na ntshovelo wa le henhla va kota ku xavisa lomu emabindzwini ni tindhawu to xavisa leswi va swi va swi tshoveleke mabindzu ya vona ya kula hi ku va kuma mali yo tala hikuva ntshovelo wa vona wu va wu ri henhla tanihileswi switsongwatsongwana swi sungula ku hlasela e swibyariwa swa vona tanihileswi tikhemikhali leti ti dlayaka switsongwatsongwana.

A ndzi ta titwa ndzi hlundzukile swinene hi ku hi xitalo loko e misava yi tekiwa ku hluvukisa madoroba a hi nyikiwi mali kumbe ku vuyiseriwa eka misava leyi hi tekeriwaka yi yi tekiwa hi nkani eka yini hi marito yo leswaku misava leyi i ya mfumo.

Loko u tshama emapurasini u va na vuhlayiseki byo tala hi ku u va ku ri kule na tindhawu leti u nga na vugevenga tanihileswi u sirhelelekile epurasini ra wena xin'wanyana xa kona i ku ma purasini yo tala ku tshama ku ri na mati ku va na tindhawu to tala to tlangela ku va ku ri na swifuwo ku ri na mihandzu na matsavu leyi u nga kotaka ku dya.

Ku va na ntanga kumbe xinsn'wana swi pfuna swinene kaya hi ku u kota ku ti byalela swilo swo hambanahambana leswi endla leswaku u nga tirhisi mali ya wena ku xava swilo swo fana na matamatisi lama u nga kota ku ti byalela entangeni wa wena swi ku seyivhela mali naswona swi endla swo u kota ku va na xilo lexi u kotaka ku xi hlayisa hi ku loko u byile swilo u fanekele u swi hlayisa leswi tisa ntsako evuton'wini bya vanhu van'wanyana.

E ntirho lowu lavaka e vatirhi va ku tala swinene epurasini i ntirho wa ku tshovela, hikuva ku tshovela swi teka nkarhi naswona swi lava e vanhu lavo tala ku va kota ku kha e swibyariwa.

E munhu u fanekele a lunghisela misava hi nkarhi lowu a swi tivaka leswaku u fanekele a byala.

E maqhinga ya IPM Integrated Pest Management i maqhinga lama lwisanaka na switsotswana emapurasini. Naswona yi nga tumbuluxiwa emapurasini kumbe epurasini ra mina.

Ndzi vona swakudya leswi titimelaka hi swona leswi antswaka hikuva swi kota ku tshama nkarhi wa ku leha, kasi leswi nga le emathinini swi tala ku va na switsongwatsongwana leswi fambelanaka na mathini loko swi nga endliwanga kahle.

E ku cinca loku van'wamapurasi va faneleke ku endla leswaku va antswisa vuhlayiselo bya mati loko nkarhi wu karhi wu famba, i ku va chela mati ya vona emadan'wini lama nga pfala leswaku ya va ya sirhelelekile leswaku a nga ngheni hi switsongwatsongwana.

E switirhisiwa swa nkoka leswi lavekaka ku sungula ku rima i switirhisiwa swo fana na teretere leyi kotaka ku rima yi va yi va na xilo xo hanyaka xo rima ni xo byala.

Ndzi ta nyika munhu xitsundzuxo xo mayelana swo byala leswaku u fanekele a byala hi nkarhi lowu nguva ya ku byala leswi a lavaka ku byala swona sungulaka. U fanekele a endla kumbe a vonakarisa leswaku misava ya yena yi lunghisiwile, leswaku i na ndlela yo cheleta swibyariwa swa yena.

E ndlela leyinene yo basisa swiambalo swa khale i ku swi hlantswa hi mati yo hisa na xisibi leswaku swi ta suka e swilo leswi nga na swona.

Ndzi nga tisa nongonoko wo thola vanhu vo hambanahambana leswaku va byala swibyariwa. Ni nga thola na van'wanyana leswaku va nga kota ku hlayisiwa swibyariwa, naswona ndzi thola van'wana leswaku va kota ku lava nga ta kota ku tshovela swibyariwa.

E masiku ya kahle yo byala ku fanele ku ri masiku lama e nguva yo byalwa yi sungulaka, naswona u nga hisi swinene kumbe ku titimela swinene. Naswona ku fanekele ku ri e siku leri ku kumekaka ku ri na vanhu vo tala leswaku va kota ku ku pfuneta ku byala.

E swiphiqo leswi munhu a nga hlanganaka na swona u nga kuma ku va na swiphiqo swo fana na leswaku, e mbewu leyi a nga na yona yi hundzile hi nkarhi kumbe a nga na vanhu vo engetela kumbe vo ringanela ku n'wi pfuna ku byala.

E ku tirhisa swidlayaswitsotswana swa tikhemikhali u fanekele u sungula u tiva leswaku switsotswana leswi hlaselaka swibyariwa swa wena i switsotswana muni. Leswaku u ta kota ku ya xava tikhemikhali leti ku nga tona na leswaku u kota ku swi chela hi nkarhi lowu faneleke.

Loko munhu a lava ku xava tihuku leti hluviweke, e ntsengo wa mali leyi a faneleke a yi hakela yi fanekele yi khupuka hikuva ku fanele ku thoriwa vanhu lava nga ta hluva tihuku letiyani. Leswi endla leswaku e ntsengo wa tona u nga fani na tihuku leti hanyaka.

Ina masiku ya mina yo byala yi khumba hi maendlelo ya mpfula hikuva, munhu i fanekele a byala loko mpfula ya ku heta ku na. Hikuva loko u byala mpfula yi nga si na kumbe hi nkarhi lowu ku nga na dyandza, swi ta endla leswaku swibyariwa swa wena swi nga mili.

A ndzi ta endla swilo leswi swi fambisanaka na ku sivela mavabyi ku ya nga hangalaki epurasini ra mina. Naswona swa ku nga ha vuyi a ndzi ta endla leswaku hinkwaswo leswi nga kona leswi nga byariwa kumbe e swifuwo swi tlhaveriwa.

E magondzo hi lama ku tirhisiwaka ku tleketla swibyariwa kumbe leswi leswi nga tshoveriwa ku swi ya makete swi ya xavisiwa. Loko magondzo ya ri kahle swi endla leswaku vutleketli byi olova naswona byi nga durhi ku fana na loko ku tleketliwa eka magondzo lama nga ri ki kahle laha ku lavekaka e swilo swo tleketla swo durha.

Swona i swilo leswinene hikuva van'wanyana i vanhu na vona. Van'wamapurasi va fanekele va endla leswaku vanhu va laha Afrika-Dzonga, hi vona va fanekele va sungula va kuma mintirho ku nga si thoriwa vanhu va le matikwenimambe.

Loko vatirhi va kumeka xihatla leswi swi endlela leswaku e mintirho leyi endliwaka emapurasini lamakulu ya hatlisa yi hetiwa.

E misava ya mina loko ku sunguriwa nguva ya ku byala ni yi lulamisaka hi ku yi rima. Ndzi susa e swilo hinkwaswo leswi nga mila leswi nga fanelangi swi wa kona emisaveni naswona ndzi yi chela manyoro leswaku yi ta nona.

E ti-GMO i ta nkoka swinene eka nsirhelelo wa swakudya hikuva ti-GMO ti kota ku kula eka nguva yin'wana na yin'wanyana ku nga ri nguva yo byala, tanihileswi ti tirhiseriweke thekinoloji leswaku ti kota ku hanya.

E purasi leri ndzi ri kumbe tanihi ndzhaka, ndzi siyeriwe hi vakokwana wa mina. Leswi u nge pfumeli ndzi kota ku ku xavisela hikuva purasi leri endzhaku ka wa xivongo xa ka hina.

Ku switirhisiwa leswi tirhisiwaka ku byala na ku cheleta, i switirhisiwa swa ku fana titeretere, mabhanga na swin'wana na swin'wanyana.

Ndzi nga va dyondzisa leswaku va fanekele va hlawula masiku yo byala, laha ku hetaka ku na mpfula naswona ku va ku ri nkarhi wo byala swibyariwa leswi va lavaka ku swi byala. leswaku va nga byali swilo ku nga ri nkarhi wa swona, leswi ta endla leswaku va lahlekeriwa ngopfu.

E biotechnology yi endla leswaku ku va na swibyariwa kumbe swifuwo leswi kotaka ku hanya hi nkarhi wo leha, leswi kotaka ku byariwa kumbe swi kula hi nkarhi lowu wun'wana na wun'wanyana lowu nga kona. Naswona swi endla leswaku e ntshovelo wa swona wu va wu ri henhla ngopfu.

E vaxavi hi xitalo lava xava e swilo leswi nga na vuhlayiseki bya le henhla leswi endla leswaku loko u enerisa leswaku swilo leswi u swi xavisaka swi na vuhlayiseki, vanhu vo tala va kota ku swi xava.

Vatirhi va mina mi fanekele mi ta entirhweni masiku hinkwawo mi ambarile e junifomo leyi mi nga nyikiwa yona. Munhu un'wana na un'wana loyi a tirhaka u fanele a endla leswaku i va a ri na switirhi swa yena hinkwaswo, naswona mi nga rivali ku ambala tibutsu loko mi ya eku tirheni hikuva leswi hi swona swi nga ta endla ku va mi sirheleleka.

E switirhisiwa kumbe swilo swo fambisa swibyariwa swa wena e makete, ku fana na movha swi fanele swi basisiwa siku na siku loko swi ya e makete. Leswi endla leswaku swi nga thyakisi e swibyariwa swa wena.

I swa nkoka swinene ku va na movha lowukulu lowu nga ta kota ku rhwala swibyariwa ku ya emakete, leswi endla leswaku u nga tirhisi mali yo tala hi ku tleketla swilo u ya hala na hala hi ximovhana lexintsongo.

E varimi va nga papalata ku yiviwa kumbe ku onhaka loko va fambisa swibyariwa swa vona ku ya emakete hi ku kala vanhu lava nga ta langutisa swibyariwa swa vona, leswaku swa ha hlayisekile.

E GMO yi cinca DNA ya swibyariwa hi ku engetela kumbe ku hunguta swilo swo karhi. Kambe loko se swi ta ka biology ya synthetic, yi cinca xi byariwa lexiya hinkwaxo yi xi endla swibyariwa xa nyuwana leswaku xi kota ku va na mbuyelo wa le henhla ku tlula mbuyelo lowu a xi ri na wona khale.

Ndzi nga antswisa e xiyimo xa ku durha ka swakudya emugangeni wa mina hi ku xavisa e swakudya hi mina ndzexe hi nxavo wa le hansi.